Ukuze bakwazi ukusizakala kumele babiyele, kumele babiyele baphinde banisele kancane izitshalo zabo ukuze ingaguguleki inhlabathi.

Kuzomele adayise ngamanani aphansi, abheke abanye osomabhizinisi akhelene nabo ukuba badayisa ngenani elingakanani, yena bese ehlela enanini elingezansi kwelabo ukuze ezokwazi ukuthi ibhizinisi lakhe likhule kancane kancane.

Ngesikhathi ngifunda, kwashona umama owayesinakekela njengabantwana. Kuthe ma-eshona kwangabakhona umuntu osebenzayo ozosilethela ukudla. Kwakumele siqale ingadi yethu sitshale lokhu esasikuthola esikoleni ukuze sikwazi ukuthola ukudla, okuyinto esoyidla.

Ukuze kongeke amanzi, abalimi kuzomele bafake i-drip irrigation.

I-Merino noma i-Shetland iqine kakhulu ukudlula i-Super wash kanti futhi ihlala isikhathi eside.

Ngokuthi siqhubeke sixhumane nabanye babalimi abadala, siphinde siqhubeke sifunde mayelana nokulima sibe nolwazi olunzulu.

Kungadala umoya ongcolile, kuphinde kubulale imfuyo, nemvelo kanye ney'lwane, nabantu, ney'ndlela nje ey'ningi ezenziwayo emhlabeni.

Ukutshala umoba ezindaweni ezintula amanzi kubangela izingozi ezinkulu. Ukuwohloka lwenhlabathi kanye nomthelela emvulweni, kodwa iphinde inikeze inzuzo kanye nomnotho namathuba omsebenzi.

Ukuze ukwazi ukuzinakekela kumele uzigeze ngamanzi abandayo, uphinde uzibeke endaweni eyomile.

Ukusetshenziswa kwamanzi okulungile kunciphiswe nezindlela zokungcola, nezindlela zokulima ezisimeme ekuholeleni ekuvuneni okuphezulu, kanye nekhwalithi yezitshalo ezingcono.

Ngingaphakamisa ama-aphula ngoba ayintandokazi kwabaningi, ezinganeni ikakhulu kanye nabadala futhi iwona amaningi.

Izitshalo ezinjengomoba, ezinoshukela omningi zingenwa izintuthwane ngoba izintuthwane zithanda into enoshukela omningi.

Ngokuthi bajikelezise izitshalo, nokutshala izilimo eziyizigaxa zimbozelwe, njengembongolo kanye nokulima okuncishisiwe.

Izinto ezizodingwa ubaba ukuze ezokwazi ukuqala ibhizinisi lakhe lezinkukhu, kuzomele athole indawo azokwazi ukwakha khona amahhoko, athole ukudla kwezinkukhu kanye namanzi.

Kuzomele akhethe isikhathi esihlelekile sokuqala ukulima, abheke nezitshalo angazitshala ukuba zingavumelana yini naleso sikhathi.

Kuzomele abasize abathumelele omahambanendlwane lapho bezokwazi ukusizakala khona, bathole imithi noma abayise emaklinikhi bezothola usizo yes.

Kunzima kakhulu ukuthi abalimi bangazijwayela lezi zinto zokushintsha shintsha kwezulu ngoba angeke wazi izulu lishintsha noma kungayinini. Ungavuka ekuseni libalele, kuthi kushona ilanga seliyanetha noma kube nezikhukhula. Into abalimi okumele bey'fundise yona, bezijwayeze yona ukuthi bayenze, ukuba ahlampe bangatshali izitshalo eziningi kakhulu ukuze uma kwenzeka umonakalo bangeke baze balimale kakhulu futhi kumele bazame ukukuthola izindawo eziphephile ebangakwazi khona ukuthi izikhukhula azenzeki. Bafune indawo abangayethemba ngempela ukuthi bangakwazi ukuthi balime kuyona noma ngabe isimo sezulu sishintsha kangakanani, bazi ukuthi izitshalo zabo zivikelekile.

Indlela angagcineka ngayo amazinga ezemisoco ukuthi ahlezi eseqophelweni eliphezulu, ukuba njalo sizame ukusebenzisa izinto zemvelo. Singafaki izinto ezingamakhemikhali ngoba uma uzofaka izinto ezingamakhemikhali, lapho kulindelekile vele ukuthi angeke umsoco usaba khona noma angeke usaba sezingeni eliphezulu ngenxa yale chemical efakwayo. Kungamele, kumele sihlezi sisebenzisa izinto zemvelo esaziyo ukuthi zinomsoco, ziphephile futhi ziyakwazi ukusinakekela ngaso sonke isikhathi. Yingakho kumele sihlezi siba seqophelweni eliphezulu ukuthi siyanakekela ekugcineni imisoco isezingeni eliphezulu kakhulu.

Izinselelo abalimi bangakithi abahlangabezana nazo, amanzi, indaba yamanzi. Indaba yamanzi iyabalimaza kakhulu abalimi endaweni yangakithi. Amanzi awatholakali kalulu, ngoba sazi sonke ukuthi izitshalo kumele zikhule kahle uma zithola amanzi. Kuyenzeka kuphele inyanga imvula inganethanga lapho kumele usebenzise awakho amanzi ukuthi uthelele izitshalo zakho kepha amanzi awatholakali kakhulu. Nanokuthi indawo ekhona incane abakwazi ukuthi batshale kahle, batshale izithelo ezanele.